Hlelo ngingabala ukuguqunywa komfana uma ungaphambili phecelezi ivula abakaki circumcision vala abakaki kanye nokufundiswa kokuzibandakanya. Lawo amasiko engicabanga ukuthi athanda ukuba nobuhlobo, kodwa awefani. Ukuqunywa kwengaphambili kumfana uma eseqala ukuthomba kumusiza ukuzivikela kakhulu uma esezozibandakanya. Kuphinde kuba ukufundiswa ngakho ukuzibandakanya okuzogwema kakhulu ubhubhane lwezifo kanye nokwandisa abantu kungakashayi isikhathi.

Cabanga ukuthi lezi zimo kwiyizimo ezisebenza kakhulu esikhathini samanje futhi zisawusizo ngoba ukuhlela umndeni kuyinto eqhamuka ekujuleni kwengqondo yokuvikela ikusasa lomuntu.

Lolo kungaba uhlelo oluhle kakhulu ngoba nanoma ubani osakhula unalo ilungelo lokutonjiswa. Azikwazi ukuzazi noma ukuzibona uma esesigabeni sobudoda iphuma ebufaneni. Lolo hlelo kungaba uhlelo olungabamba elikhulu iqhaza emphakathini.

Kubaluleke kakhulu and kubaluleke ngendlela yokuthi abantu besimanje sebethanda ukulahlekelwa isiko lethu ekugqokeni izingubo zomdabu. Lokho kungasibuyisela isithunzi ukuthi sikwazi ukunakeka njengabosiko.

Mvamisa kwaZulu uma kugujwa lesi sigaba sokuthomba kwamantombazane kuba nezinhlelo eziphathelene kakhulukazi nezempilo ukwazi ukuba isimo sempilo sentombazane simi kanjani futhi yikuphi okuyifanele njengoba ithomba. Uhlelo lwezempilo luke lunikele ngezinsiza emantombazaneni okufana ne-dash pads ukuze bazihlelele ukuthomba kwabo.

Into engadluliselwa imfashini yokugqoka okusangwe bese ngifaka umqhele, kuthiwe kubaluleke ngokuthi mina ngizigqaje ngobuciko nangokuba ngumZulu. Kuvele kunanoma ikephi lapha enginyathela khona ukuba mina ngiyinsizwa yomZulu ngiyazigqaja ngosiko lami. Le mfashini ngiyithande kakhulu.

Bekuke kuthathwe abafana beyothonjiswa ngokunqunywa umungaphambili entabeni ukuze baphume ebufaneni babe amadoda ngokwanele. Ebese behlolisiswa kabanzi ukuba sebekulungele yini ukuba amadoda baphume ebufaneni. Lezo zimo zike zathuthukiswa ngokuba kuhlelwe uhlelo oluhambelana nabezempilo okuyibo asebezothatha isinqumo sokuba badodise abafana. Nangesikhathi sabo sokuthomba ebese benza ama-dash classes ukufundisa abafana mayelana nokuzibandakanya nokudlula esigabeni sobufana beya emadodeni.

Lesi sigaba sokuphuma nsizwa ebufaneni uye endodeni yisigaba esingandele bani. Sithathe njengesigaba esibaluleke kakhulu ekukhuleni kwakho. Uma usuyindoda awusafani nomfana. Ukuziphatha kwakho sekuhlukile nokuziphatha komfana. Lokhu okuthakathile njengesinqumo sokusoka kuzokuvikela njengendoda ezifweni nasekuzibandakanyeni okungaphephile. Uzovikeleka ngohafu noma ngamaphesenti athize ekuthelelekeni kwakho ngezifo. Thatha lesi sinqumo ndodana ebese ufumbatha ubunsizwa ubuthwale ngekhanda uhloniphe umhlaba.